Ya pele, ke ho ba lata ka tekesi airport, pele ba tla fihla moo ke dulang. Sa bobedi, ke tla ba bontsha meaparo ya rona ya mona Afrika ya setso sa rona, le dijo tseo re di jang tsa setho. Ba bontshwe le dijo tseo tse ratwang ke Maafrika Borwa. E nngwe hape ntho e nke ke tla etsa, tla ba tsamaisa ditulo ba bone botle ba naha ya rona, haholoholo moo ho bolokuweng dintho tsa setso le meetlo ya Maafrika Borwa. Ke nahana hore ke tsona dintho tse ba ka di thabelang le ho ya bona kwana dilaleng tsa bo rona hore na ho phelwa jwang. Ba tsebe ho tsamaya ka tekesi tsa monana Afrika Borwa.

Ke kgothaletsa batho ba baholo ho sebedisa mokgwa ona wa dipalangwang hobane la pele, e o nka hekeng moo o tlohang teng. E o siye hekeng moo o yang teng, hape e bobebe ho e sebedisa ha o fela o na le sealemoya sa hao. E nngwe hape ntho e ke ena, e ya fumaneha ka ditheko tsa teng haholoholo ha le tsamaya le le babedi kapa le le bangata. Tjhelete ya teng ha e hodimo haholo. E nngwe ntho hape e thusana ka ntho tse ngata haholo jwalo ka ha o tswa reka dithepa, ho na le thepa o kgonang ho e kenya moo. E-hailing ke transport-o e hlokwang ke motho e mong le e mong haholo mangweleng a batho ba bo rona ba baholo, a se a hana ho sebetsa nako e ngata.

Pasekeng ya lemo se fedileng, ke ile ka nka leeto le lelelele ka bese. E ne se leeto le monate, bese e a kgathatsa ha o kgone le ho robala hantle, empa ntho e ke tswileng le yona ke maphele. Dibese tsa Afrika Borwa di na le maphela di ditshila. Di a nkga. E ne e le leeto le letelele le bosula haholo. Ke bile ke ipotsa hore na e be ne ke ya kae, empa hee ka be ke tlameha ho tsamaya, e ne le mathata. Leeto la ka e ne leeto la bosibu. Difenstere kaofela di kwetswe tsa bese. Ho se hore ho ka kena moya, monko o no nkga ka moo. E ne e se monko wa batho empa e le wa bese.

Maqheku le maqhekwana tjhelete ena a ba e kgolang e nyane haholo mme e fella dijong. Sena se ba siya ba se na le tjhelete ya ho ya ngakeng ha ba kula. Jwale ke nahana hore leano lena la hore ba palame mahala dikoloing tse baeti ke leano le letle, e hle ke leano le letle hobaneneng di a tura dikoloi tsena. Tjhelete ya transport e ngata haholo, haholoholo batho bana ha ba ilo kgolo. Hobaneneng nako ya ho kgola e na le ho fihla ba sena yona tjhelete ya ho palama le ha ba kula, ba isuwa ngakeng kapa di-clinic-ing o fumane hore ha ba na tjhelete ya ho palama ya ho ya moo. Ka hoo, ke dumela hore leano lena le tla thusana le bona haholo.

Ya tseba ho re phoqa re le bapalami. Ha ke utlwisisi hore hobaneng difofane di ka se tsamaye ka lebaka la pula. Re batlile sefofane sa nine hoba re batla ho fihla esale ka nako East. Ke hore tje, ke hloleha ho utlwisisa hore re ka emiswa nako e telele haka ka baka la pula qha. Be butleng lona, rona re tlameha ho tsamaya ntho e kgathatsang matla ke hore re patetse hape ha le a bua le rona ka nako, ekabe ba ke hona motho a itokisetsa ho tswa. E le hore abuti ako tjho, ha ho letho leo le ka le etsang hore re tsamaye vele? Re tla ema mo ho fihlela neng? Ho fihlela pula e emisa? Aowa bathong, ha ke le bueng. Etsang ntho di etsahale batho.

Mmele wa hae o ya tjhesa, o tjhesa haholo. O hema ka thata ho ekareng o tshwatshitswe ke ntho. O hana ho bula mahlo, ha ke ho mo sheba ekare ha nkutlwe ha ke bua. Mmele wa hae o tielane feela. Oh, ho lokile. Address ya nkgono ke one, two, three, Motse Street. Mona loekeisheneng la Kgweding. Abuti ke kopa ho botsa hle, se le le kae? Oh, ha nkgono ke motse wa bobedi lehlakoreng le letona, o mo sehla. Re tla kopana ka mora metsotso e mehlano he ha le fihla. Mmele wa hae o ntso tjhesa ka motsotso ona. Ekare le ka fihla ka pedi. Ke kopa le potlake hle.